Yebo, ngiyakholelwa esikweni lamazulu lokuqeqeshwa abadala. Futhi kubalulekile ukuze uma sebeqeqeshekile bakwazi ukufundisa intsha, noma abalandela ngemumva abadinga usizo ngoba kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili.

Njengoba nginengane yentombazane ngingayifundisa ngokuziphatha, ngiphinde ngiyifundise ukuphi intombi kumele ihlale njengentombi. Nokuthi kumele iye emkhosini womhlanga ukuze ihlolwe ngokuphelele ukube ngabe isaphelele na, isazigcinile. Ilokho okubalulekile esikweni lakaZulu ukuba intombi ihlale njengentombi futhi iziphathe kahle. Futhi inganaki abafana ngoba abafana bawombulalazwe baqeda izimpilo zezingane zethu.

Imigubho yendabuko yakwaZulu, yashintsha ngenkathi kunamalungelo. Ngoba wonke umuntu usenelungelo lokwenza okuthile, noma ilungelo lingamuvuni kodwa usebenzisa ilungelo noma ebona ukuthi ilungelo limuyisa eweni.

Ukuze izinqubomgomo zihambe ngendlela, ngicabanga ukuthi kumele umuntu athole ummeli. Noma le ndaba ikhungathwe inkantolo. Ukuze izinqubomgomo zonke zilandeleke ngendlela efanelekile.

Yebo, kukhona. Amadumbe kanye nobhatata, akusatholakali noma ikanjani. Noma kwenzeka ukutholile, lapho okuthole khona sekubiza kakhulu. Ngesinye isikhathi awukwazi ngisho ukukuthenga, noma ngabe uyakuhalela.

Cha angeke ngikhone, koda uma kufuneka ukuba nginabe ngolwazi ngingabiza umkhulu wami okunguyena owazi kakhulu ngamagugu ethu kanye nesiko lethu nqangi.

Izothunya kuba ngabantu abasuke besekela lowo mculo. Izehlakalo zomlando kusuke kulandisa abantu asebegugile kakhulu. Kungaba amakhehla noma izalukwazi. Izinguquko zomphakathi kusuke kungabantu abasuke besaphotha lowo mculo othizeni, futhi kwenza ukuthi kube nentuthuko kwezochwepheshe.

Yebo, ukudla okukhomba inhlonipho kumadlozi, njengamadumbe kanye nobhatata, nemifino. Imifino le yasekhaya ekhiwa ensimini. Ikona ukudla okukhomba inhlonipho kumadlozi, ngokwesiko lamaZulu.

Umkhosi womhlanga kula kusuke kuhlangene khona izingane eziyizintombi nto ezingakathintwa ngabafana. Into eyenza ukuthi kubungazwe, kusuke kubungazwa isiko lokuthi izintombi zizephathe kahle zangathintwa ngabafana. Lokho kusho ukuthi basaphelele, basagcinile ubuntombi babo. Yingakho kubungazwa leyo nto leyo.

Iseluleko engingasipha umzala wami, ukuthi ahlale ehlonipha umyeni wakhe ngaso sonke isikhathi. Amuphekele, amuwashele, amunakekele njengomyeni wakhe. Ukuze njalo ezohlala enomendo ogcwele injabulo.

Ubuchwepheshe buyiguqule kakhulu indlela amaZulu asemadolobheni ahlala exhumana nezimpande zawo zamasiko, kanye nemindeni ezindaweni zasemakhaya. Ngokuthi sebeyakwazi ukusebenzisa omakhalekhukhwini ngokuthi bakwazi ukuthi baxhumane. Kanti kudalo babengakwazi ukuba baxhumane, babebhalelana izincwadi okwenzeka ukuthi zifike ngesinye isikhathi ngesinye isikhathi zibuye zingafiki.

Uma kunomshado wesintu okokuqala umakoti uyahlonipha, uma ehambisa ukudla. Ngabe uhambisela umamezala noma ubabezala noma indoda yakhe azoyi gana, kumele aguqe ukukhombisa inhlonipho.

Izindima zobulili azishintshi, koda umuntu wonke unento akayithandayo. Wonke umuntu uyazikhethela indlela afuna ukuphila ngayo. Njengoba uhulumeni wentando yeningi akuvumela ukuba wonke umuntu aphile ngendlela athanda ukuphila ngayo.

Esingayifundisa komunye nomunye, singafundisana ukuba izilimu zikhulunywa kanjani ezahlukahlukene. Omunye nomunye angakufundisa ulimu lakhe, nomunye aphinde akufundise futhi ulimu lakhe ongalazi.

Ukubaluleka kwezingoma osikweni lami, ukuthi izingoma zidlalwa ziculwa ngesizulu. So lezo zingoma zidlala indima enkulu ekugcineni emagugwini esiko lami.